Nako e kgolo le e nyane re mamela mapheko a puo. Ka nako e nngwe a re thusa, ka nako e nngwe ha re thuse. Nako e nngwe mapheko ao re a utlwang a re kenyetsa letswalo. Re hloleha le ko leka dintho tse ntjha maphelong a rona. Re hloleha le ho etsa ho hong ho sa tshwaneng le tsohle tse re dulang re di etsa matsatsi ohle a bophelo ba rona. Jwale ka mehla le matsatsi, mapheko a re a utlwang a ya re sebeletsa ha re sebeletse. A re kenyea letswalo. Ke hlolehile ho etsa dintho tse ngata bophelong ba ka hoba ke ne ke mamela mapheko a puo.

Nna ha kena bothata bofe kapa bofe hoba se re phela dilemong o nakong e eleng hore senyesemane ke sona se renang haholoholo setjhabeng. Ntho e nngwe le e nngwe e re etsang haholoholo ke senyesemane. Ho batla mosebetsi, senyesemane. Ha ba ya ba o botsa dipotso ka mosebetsi o batlang senyesemane. Le hona jwale re ntse re eme dikolong hore ba etse dibuka ka dipuo tsa rona tsa ka tlung. Ntho e nngwe le e nngwe e re etsang haholo nakong tse, ke senyesemane. Jwale re qeteletse re buile senyesemane ka mabaka ao e le hore re ntse re ikwetlisa ho tseba ho se bua le ho feta mona, senyesemane.

Rona hae moo ke tswaletsweng teng, sefifi ra se tlosa. Re se tlosa ka mora kgwedi. Nku ya rekuwa le meriri re ya e tlosa. Jwalo-jwalo ka ha o hlalositse moo hore nku o ya sebediswa mehlehlo jwalo-jwalo. Re se tlosa jwalo, empa rona hona jwale ka dinako ha se di tsamaile tje ha re sa kuta ka sekere, re kuta ka motjhini. Rona ra se etsa hae, moo ke tswallang teng.

Ke o mong wa batho ba jwalo. Ha ke na le batho ke rata haholo ho bua Sesotho sena se ke se buang. Empa ha ke batla hore re utlwisisane, le wena o bua puo ya hao. Mpe ke re ho wena jwalo ka ha batho ba re sekgowa ke universal language motho le motho wa kgona ho e bua. Ke mpe ke re, hore nna le wena re utlwane, re se ke ra lwana, mpe re bue sekgowa. Bua puo ya hao, ke tlohele ho bua puo ya ka. Re mpe re bue sekgowa hobane ha o batle ho bua Sesotho le nna ha ke batle ho bua puo ya hao. Ha re mpe re se ke ra bua dipuo tsa rona tsa ka lapeng, re mpe re ipuele sekgowa.

Dumela Nthabiseng. Ke mme wa Lerato o buang le yena. Ke ne ke tlo tsebisa hore jwalo ka ha o tseba Lerato o kene lebollong. Jwale Lerato o tlabe a tswa dibekeng tse latelang ka letsatsi la di-twenty-nine tsa June. Ke ne ke kopa hore o etse hore o be teng o tle o tlo keteka letsatsi lenana le letle le rona. Ha o fihla mona ntlong pele o kena mona ntlong, ke ne ke kopa o kwahele hlooho ya hao, o apare mose kapa o apare skirt. Mangwele a hao a se ke a hlaya, ke tsona fela se ke kopang o se apare. Mme eo o tlo e aparang ka hodimo e bana le matsoho. Ha e sena matsoho, o phuthele matsoho a hao. Ke ne ke kopa o se ka apara dintho tse senang matsoho. Ke lebohile.

Eya, ha e le nna ke tla ba tshehetsa, ke bine mmoho le bona hoba letsatsing lenana ke letsatsi la thabo. Ke letsatsi le letle moo e leng hore re shebella ngwana wa moshemane a hlaya hantle, a bontshwa kgwedi. Ke ka bina le bona, ka ba tshehetsa, ka etsa le modidietsane ho be monate. Ke letsatsi le letle le monate.

Ke kgolwa hore nthwe e nngwe le e nngwe e re etsang mona lefatsheng, re etsa re e bone. Jwale ke ka batla kgutsana kapa mohlolohadi o fe kapa o fe a tle a tlo bua. Ke be ke hlalose ke re, la mo bona ke enana, mohlolohadi ke banana. Bana le batho ba phelang le bona or ba phedisanang le bona. Mara ha ba bo madimabe, ha bana le ntho tsena tse ngata tsenana tse etsahalang. Eya, ha ke hane re hotse re tseba ntho eo mara dinakong jwale se di fetohile. Ha re ke re amoheleng ka hara setjhaba.